Ukuvuna, ukuvuna ngesandla kuyiphutha elikhulu kakhulu, ngoba ziningi izinto ezingenzakala uma uvuna ngesandla. Ungalimala, ungathola amafekshini, nakhona iy'tshalo zakho ukuvuna ngezandla angeke zibe raydi. Uthole, angeke kuye ziphume raydi, noma uma uye usebenzisa imishini yokuvuna kulapho khona uzokhipha izinto eziraydi, ezi-healthy, ezikhona nokuthi zingadliwa abantu. Nokulimala nje, angeke kube khona nje qha.

Esigabeyeni esifana naleso mina ukuya ngami ngingathi, uma ungatholanga indawo lapho uhlala khona, ukuya ngami ungathola umsebenzi, uthole umsebenzi usebenze kahle uberaydi lapho khona kulapho khona ungazakhela uthenge indawo uzakhele lapho khona kungazuba ney'ndaba khona. Ukuhlushwa umakhelwane noma uhlushwe yilaba bantu ohlala nabo. So, kungconywana kakhulu uma uzithengela indawo wena uzakhele, uzenzele izinto zakho, uhlale yedwa cause kulapho khona uzobeka imithetho yakho kuphela.

USenzo into mina engingamunceda ngayo ilula nje. Into nje ekumele ayenze ukuthi athole omunye umuntu ongasebenzisana naye, omethembayo nakhona. Uma otamatisi sebavuthiwe, kumele nje awavune awakhiphe nje. Athole nomunye umuntu bawafake emaplastikini ahle athengiswe ngoba, uma lizohlala itamatisi ngakusasa lakhona ngeke uwazi ukuthi mhlawumbe elilodwa noma amabili azabe sewamoshekile and uma itamatisi elilodwa limosheka limosha nalawa amanye. So, ukuthola omunye umuntu, yiso nje isisombululo lesi ukuthola omunye umuntu, ukuze amatamatisi angamosheki akhone ukuhamba.

Ziningi, kungaba ubhanana u-potato. Ziningi kakhulu futhi ezishibhi kakhulu ziningi. Abokhabishi, futhi ukhabishi ungcono kakhulu noma utshalile, ukushesha uvune kakhulu and usheshe uhambe nakhona ngoba abantu bayawudinga, nasemzimbeni usiza kakhulu.

Ziningi izinto engingazibuza umphakathi ngoba i-PPE akusiyona into engangivikela futhi hhayi ezinambuzaneni. Nakhona i-PPE yona ingangivikela, kodwa ebusweni bona, ingangivikela na? Angeke, ngoba ebusweni ngisuka kungenaniksi evikelekile. Kulapho khona iy'nambuzana zizokhona ukungigibela zizenzele la kimi. So, i-PPE ibalulekile, ayibalulekanga, ngoba kuphi kuphi iyakuvikela, kodwa ey'nambuzaneni yona ayikuvikeli.

Kulapho khona ngazizwa kabuhlungu ngoba abantu, abantu bangakithi kumele bazwane basebenzisane. Kulapho khona akumelanga sizilwise ngezinto zamahhala esizithola emhlabeni. Siyakhulumisana nje ukuze nathi sikhone ukuthola nganye nganye nganye ngamunye. Lapho khena kumele nje sikhulumisane ukuthi, abobani abazidinga kakhulu namhlanje abanye bazazithatha kusasa, ukuze kungabi nengcabano. Uma udinga into uyasitshela isikhathi sisasekhona, ukhone ukuyithatha, noma uma ziziningi kulapho khona sizoshera ngamunye ngamunye ukuze singabangi ingcabano, ubani uthathe ini, omunye uthathe ini.

Kulapho khona ngingashayela ibhange ngokushesha, ngicele isicelo sokuthi ingisize kakhulu kuleli phutha enginalo, ukuze ngikhone nami, umndeni wami ukhone ukudla okufana nabanye eminye imindeni. Kulapho khona ngingashayela ibhenki ngokushesha ngichazele iy'dingo yokuthi manye ngiyazidinga, nokuthi nginani, ngenzani, ukuze nayo izokhona ukuthola nayo izuze kule nto engiyenzayo ukuze nami ngikhone ukubuyisela imali yabo, ngizwane nomphakathi.

Mina ukuba ukube nginguThandi mina into ebengingayenza iyi-one, ngingakhumbula zonke izinto ebengifundiswa ugogo. Lezo nakhona lezo owangifundisa ukuthi zenziwa kanjani ukuvuna, nasengadini senza kanjani. Kulapho khona ngingazikhuphula zonke izinto ukuze ingadi kagogo ihlezi ihlanzekile i-neat, ukuze naye kusasa nanoma engekho ahlezi azichenya ngami ngengadi yakhe.

Kulapho-ke ngingayenza yonke into ngohlelo, futhi uma uwumthengisi kumele wenze make sure ukuthi yonke into yakho ihlezi ingohlelo kuklini, ukuze nalapho umuntu azothenga khona abone ukuthi, nawe wena hlobo umuntu othengisayo ukilini. Yile yilezo zinto engingacala ngazo kucala. Ngipakishe ngohlelo izinto yokuthi manje lezi ziyadliwa, lezi azidliwa. Lezi ziyaphekwa, lezi aziphekwa ngahle kahle ngohlelo ukuze wonke umuntu makazofuna into angasokoli ahle ayithole khona khona la. Yizo izinto ezoyenza ukuthi omunye umuntu azi ukuba abantu abaningi beze bazongisapota lapho esitolo sami.

Akuzange kwabanempumelelo ukuvuna isilimo ngesandla ngoba ayikho into ezolunga uma uvuna ngesandla. Into nje ozoyenza ukukhubazeka, ukulima, ukuthola ama-infection koda nje esandleni. Nale nto ozabe uyivula angeke ibe raydi, noba ibe esimeni esiraydi ukuthi ingadliwa omunye umuntu.

Hheyi ukubona into ekanje. Ngisathi ngiyavela ey'tshalweni zami, nazi iy'nambuzana zigcwele kwasaka ngithi zabulala wena kwatamatisi, klabishi, amatapuli, zabulala kwasani. Azange zashiya lutho mngani wami, kodwa-ke mngani wami ngaba nesisombululo phezu kwalokho mngani wami, ukuze lezi lezi y'nambuzane zingadlaleli ezintweni zami, ngathola into engathi inethinyana ezavala izinto zami ukuze zingakhoni zidlalele net ngaphezulu kwale nethi. Yiso nje isisombululo ukuze iy'tshalo zami zihlezi zikhule ziberaydi zingadliwanga iy'nambuzane.

Ubuchwepheshe basimanje manje sebubuningi kakhulu. Miningi imishini kunalena yona isivule yazivulela yona. Wena into nje usuyathatha nje uyathatha, usuyahamba nje uyayiwashaya ukuthengisa. Ziningi amathulusi okusebenzisa nje ukulima miningi, futhi esikhathini samanje nje ubuqhwepheshe sebungene kakhulu ngoba awusakhoni ukuvuna nangesandla ikhona imishini oyisebenzisayo ukuze ikhone ukukhipha ngaphakathi ikukhiphele yona le nto ngaphakathi, then wena nje into uma ufika nje usuyayithatha nje uyayiwasha uma kuwukuthi ukuyiwasha uyibeka lapho uyahambisa uyahambisa iyothengiswa.

Yebo, lona yiciniso ngoba ukudla okutholakala ezilimini ukudla okuraydi kakhulu emuntwini ngoba kuyasiza kakhulu ezintweni zangaphakathi. Kuyasiza kakhulu kwi-system yakho, kuyasiza kakhulu nalezi zempiliso ukhone ukuphila isikhathi eside. Ukudla imifino kuyasiza futhi kakhulu, ne-exercise, ukhone ukuhamba. Zonke izinto zakho zemzimba zihlezi ziraydi ngoba wukudla okuraydi lokhu akunamafutha. Nakhona uma udle loku kudla uyakhona ukusebenza isikhathi eside, nanoma udle lo kudla okunamafutha, khona bona kuyakhathaza.

Umhlabadi enye into ebalulekile kakhulu, kakhulukazi uma kuza ezintweni zokutshala. Umhlabathi uma ungekho raydi angeke ukhone ukutshala izinto ezingekho raydi. Kulapho-ke kumele ucale wenzeni, ucale uzame ukutshintsha isayidi lapho utshala khona. Uyobheka ukuthi kukuphi la ongathola inhlabathi engathi i-fertile, ungakhona ukutshala kuyo ukuze ukhiphe iy'tshalo eziraydi ezingakhona ukudliwa abantu, ezi-healthy, futhi ezinomnotho oraydi.